Umngqusho sisidlo sesiXhosa esasidliwa kwakude kudala ngabantu abangamaXhosa. Xa usenza umngqusho udibanisa iimbotyi kunye neenkozo zomngqusho. Umngqusho uthatha ixesha ukuba uwupheke, uthatha nokuba yiyure iiyure enehafu ukuze ugqitywe upheka. Umngqusho umnandi kakhulu, ngamanye amaxesha uye adityaniswe nopensi nomhluzi. Ngamanye amaxesha uyadityaniswe nenyama nekhaphetshu. Umnandi kakhulu uphekwa ngexesha xa kukho imicimbi eyenziwe ngabantu abamnyama kuphakelwe abantu bekhomyunithi.

Umntu ngumntu ngabantu, le yingoma ekuthanda uculwa kakhulu ngabantu abangamaXhosa kungakumbi xa kukho umsebenzi okanye umcimbi. Le ngoma iye iculwe ngabantu abangootata ukuzikhuthaza ukuvisa kamandi nokudlulisa umyalezo wokuba abantu singabantu singamaXhosa kufuneka sihlale sibumbane ngamaxesha onke. Sithandane, siyazi umntu akanokuphila ngaphandle kwabanye abantu. Abantu bayabadinga abanye abantu ukuze impilo ibe mnandi. Singabantu funeke sibambisane ngamaxesha onke sihlale sibumbene, sifundisane sikhule sonke.

Inkosi idlala indima ebaluleke kakhulu ezilalini kuba abantu xa befuna ukwenza umcimbi kufuneke bacele enkosini. Inkosi ibaluleke kakhulu kuba abantu bangazenzeli unothanda kubekho ugqushe ezilalini, yonke into funeke yenzeke nge-order kucelwe enkosini ukuba ingabi ngugxuphugxuphu, kubekho i-chaos. Abantu bazohlala bekhuselekile ngamaxesha onke phantsi kwenkosi nemfuyo ihlale ikhuselekile, inkosi isebenzisane norhulumente ekuzivakaliseni izikhalazo zabantu nelali ihlale isemgangathweni orayithi.

Angabonisa ngokukwenza amasiko wakhe unxibe izinto ezamasiko wakhe ukuzibonakalisa ukuba uyazidla ngenkcubeko yakhe yakwaXhosa, bathethe ulwimi lakhe lakwaXhosa xa ethanda. Enze amasiko ahloniphe nezinyanya zakhe enze izinto zakokwabo, amamele iimfundiso zakokwabo, afundise nabantwana bakhe. Ahloniphe abanye abantu, ahloniphe kwelakhe isiko ahloniphe nelabanye abantu. Anxibe isinxibo sakwaXhosa ngokuhloniphekileyo, ube ngumntu ohloniphekileyo phakathi komphakathi.

Ndicinga ukuba bafundise ukuba kubalulekile uhlale uyintombi nto ungadibani nabafana phambi kokuba utshate kuba loo nto izawukwenza ukuba kube nzima ufumana umtshato, ufumana umtshato ube nomzi xa ukungazikhathalelanga. Ndicinga ukuba oomakhulu bakufundisa loo nto amantombazana ukuba baziphathe ngohlobo olulungileyo ngamaxesha onke until babe badala bazokwazi ukufumana imitshato lula. Bahlale nabayeni babo ezindlini zabo ngendlela erayithi bakhusele abantwana babo kwamakhaya afudumeleyo.

Abantwana ulutsha langoku alifani nelakudala kuba kudala xa ubona umntu omdala endleleni awuye umdlule nje, uye ubulise nokuba awumazi. Futhi enye into xa ubona umntu omdala esengxakini awumjonga nje okanye uhlekise ngaye, uye uzame ukumnceda. Enye into awuphendulani nomntu omdala xa ethetha, uyamammela uze ufumane elakho akunike elakho ithuba lokuthetha umhloniphe ngamaxesha onke. Enye into kukuhlonipha abantu abadala ngamaxesha onke nokuba uphi na nokuba awumazi.